Mo Garankuwa, ditlamelwana tsa pholo tsa bogodi di akaretsa ditšhaba le mafelo a a tlhokomelang. Go na le . Batho ba ba tsofetseng mo tikologong ba ka dirisa gape ditleliniki tsa puso. Dikgwetlho tse di amang tlhokomelo ya pholo go sa lekane ga dipalo tsa booki le thuto le dinako tse di telle tsa go letela le boleng jwa jwa ditirelo.

Nka rata gore ke tlhokomelo la mo lapeng e e siametseng batho ba botsofe ka gonne go na le tikologo e e tlwaelegileng kwa gae. Mme fa mo gae, kgona go, o dula mo tikologong e tlwaetseng mme o a itse. Mme seo, seo ke boipelo le boikanyo. Mme o kgona go fitlhela kamano e nonofileng. Tlhokomelo e lelapa e nonofatsa dikamano ebile e kgona go oketsa le boipelo jwa motho.

Dilo tse di tlwaelegileng tsa setso ke go nna le boikarabelo jo bo kgethegileng jwa lelapa. Go lebetswe gore ditlogolo le bana ba ba godileng ba tlhokomele batsadi le bo rrangwane ba bone. Go tlhokomela bagodi go tsewa e le tsela ya go tlotla le go buseletsa ka ntlha ya gore seabe mo lelapeng. Mme phapano le boammaaruri jwa gompieno. Go sa lekane ga madi. Malapa a le mantsi a tlhaela madi a go tlhokomela bagodi. Go tlhokomela bogodi go tlhoka ditshenyegelo tse dintsi go akaretsa ditšhelete tsa kalafi, dijo tse di siameng tse di siametseng botsofe le tsamaiso ya ditsela.

Mekgwa le ditekanyetso tsa setso di bopa maikutlo a rona ka go tsofala le go tlhokomela batsofe, ka go tlotla bagodi le go ba leba e le motswedi wa botlhale. Mme ke lebelela lelapa le setšhaba gore ba di tlhokomele. Le fa go ntse jalo diphetogo tsa maemo a setšhaba a gompieno di tlhotlha ditekanyetso tse. Di baka dikgwetlho mo go tlhokomelong bagodi.

Lelapa le setšhaba di na le seabe se se kgethegileng mo tlhokomelong ya batsofe mo ditšhabeng tsa Setswana le mo Aforika Borwa ka kakaretso. Mme dikamano tseno di fetoga ka ntlha ya diphetogo tsa setso.

Mo tikologong ya me go na le ditirelo tsa ditlhokomelo. Go na le Molebogeng Old Age Home mme e tlamela ditirelo tsa tlhokomelo. Ba na le batlhokomedi ba ba thusang bagodi mo ditlhokego tsa bone le go ba thusa mo go tsamaiseng botshelo jwa letsatsi le letsatsi.

Ditemo tsa tlhokomelo ya bagodi le ditirelo tsa kwa malapeng di ka nna tlhabololo o mogodi a tlhoka tlhokomelo e e tsweletseng pele. Ditirelo tse di tlwaelesegileng di akaretsa go thusa ditiro tsa letsatsi le letsatsi. Tlhokomelo ya batho ba ba lwalang le tlhokomelo ya dikgobalo. Ditirelo tse di ka nna di a duelwa ka tlaleletso ya puso kgotsa tsa tlhoka go duela madi a mantsi go ikaegile ka mofuta wa lefelo.

Puso ya Aforika Borwa e na le mananeo le a le mantsi a go tlhokomela bagodi. Mme e na le dikgwetlho, ditšhelete go tlhoka badiredi le go sa tsibogele sentle ka mangwe a mathata a a teng. Dikgwetlho tsa mananeo a puso a go tlhokomela batsofe, go tlhoka tšhelete. Ditšhelete tse puso e e dingalang ditheo tse tsa tlhokomelo ya batsofe ga di lekane le tsamaiso le ditlhokego.

Phenšene e ya puso e e neiwang batsofe e thusa e le ruri ka gonne jaaka batsofe e le gantsi ba sa kgone go itirela dilo di le dintsi. E thusa ka go fitlhela dilo di le dintsi dilo tsa go ja le gore o kgone go fitlhela thuso le melemo e e tlhokegang ka nako eo.

Go kopana le go amogela phenšene ya puso, sa ntlha o tshwanetse o kwadisa ditlhokego tse di tlhokegang. Go kwala ditokomane tse di tlhokegang go dira kopo kwa SASSA, go tlhatlhoba kopo le go amogela kopo.

Phenšhene ya puso ya batsofe e na le ditlamorago tse di farologaneng mabapi le morwalo wa madi mo malapeng le mo batlhokomeding. Fa e le nomoro ya botlhokwa mo malapeng a mantsi gape e ka nna ya nna tsenya mo malapeng a mangwe. Go ikaegile ka maemo a lelapa. Kgwetlho e e ka tokafatsa maemo ka go fokotsa tlhoko ya go ikaega ka ba bangwe. Mme e na le ditlamorago.

Motho o simolola go fitlhela madi a pension a le dingwaga di le masome a le marataro. Mme ba dira jaana ka gonne ke bo simolola jwa botsofe. Ka jalo le ditiro e fitlhela gore batho ba bereke go fitlha mengwaga e e rileng e leng masome a marataro le botlhano. Jaanong ba simolola ka mengwaga ya masome a marataro ka gonne batho ba le bantsi ka nako eo ba setse ba lobile mebereko.

e ya gore batsofe ba bangwe ga ba kgone go fitlhelela ditsela tsa botsogo kwa dipetlele tsa megae ka ntlha ya letlhoko la madi ke bothata jo bo botlhokwa. Mme go na le ditsela tse mmalwa tse re ka di akanyang go thusa go rarabolola seemo seno. Sa ntlha ke go naya batsofe ditlankana tsa go tsamaya mahala gore ba fitlhe kwa dipetlele. Sengwe se re ka se dirang gape ke go thulaganyetsa dipatela tsa di-Mobi Money. Dipatela tse di mo di ka eteka metse le ditikologo tse di kgakala go naya batsofe ditsela tsa botsogo gaufi le bone gore ba kgone go fitlhela thuso.

Nka kgona go fitlhela thuso ka gonne di kilometer ka di sekai mme nka kgona go fitlhela thuso ka potlako ka gonne ke fitlhelela ditleliniki le dipetlele di gaufi le nna tota.